Kubalulekile ukuthi omama abasanda kuzala bathole imfundo mayelana nokudla okumele bakuphe izingane, ngoba lokhu kuzodala ukuthi izingane zithole ukudla okufanele futhi okuzozenza zibe nempilo efanele, zikhule ngendlela efanele, zingabi nokugula ngenxa yokuthi badle ukudla okungafanele.

Izimangalo nezithako zemikhiqizo zokuqeda ubuthe emzimbeni ungazihlola ngokuthi uzihambise amalebhu ahulumeni asemthethweni.

Umyalezo engingafuna ukuthi bagxile kuwo ukuthi abantu asebenengculazi kumele baqinisekise ukuthi amaphilisi abo bayawathatha ngesikhathi esifanele.

U-anti wami usekhulile kakhulu, akasenawo amandla okuzondla. Kanjalo nami anginawo amandla okuzondla. Udinga usizo oluningi ukuze anakekelwe. Ngizocela amalungu alomndeni ahlanganise imali ukuthi amsize ngezindleko zokuphila. Ngiyacela kakhulu, ngiyabonga.

Mihle kakhulu imithelela yokukhishwa kwe-detox, mihle kakhulu. Kubalulekile ukuthi osaziwayo nabagqugquzeli baqhubeke bayikhangise imikhiqizo yokukhishwa kwe-detox.

Umkhankaso engingawusebenzisa kungaba umkhankaso obhalwe ngamagama agqamile, futhi kube umkhankaso onezithombe egqamile ukuze abantu bezoheheka.

Lokhu kungazuzisa iziguli ngoba abantu abelaphi bendabuko bazoqhamuka nokwelapha kwabo, kanye nalabo besimanjemanje bazoqhamuka nokwelapha kwabo. Lokhu kuzodala ukuthi zibe ningi izindlela zokulapha iziguli.

Ngingaklama, ngingaklama izihlalo ezihamba ngamasondo, ezihamba ngamasondo aphushwa igiya, umuntu okhubazekile akwazi ukuthi ahlale phansi angadingi ukuphushwa kepha aziphushe yena ngokuthi asebenzise igiya, isihlalo siye lapho afisa yena ukuya khona.

Cha, angikholelwa kwimithi yesintu, ngoba angiyazi angikhuliswanga ngaphansi kwayo. Angiyazi ngingumuntu kaNkulunkulu, ngikholelwa kuNkulunkulu.

Indima edlalwa izikole izindawo zokusebenza kanye nezinhlangano zezempilo, ukuthi banezinhlelo ezakhelwe ukufundisa abantu ngobungozi bengculazi.

Makhelwane, ngizokweluleka, ngizokweluleka njengomakhelwane wakho okukhathalelayo ukuthi, uhlale njalo unamathele ohlelweni lwakho lemithi yokulwa ne-TB. Lokho ngikusho njengomakhelwane .

Ngingathanda ukuthi abantu bazi ukuthi imishanguzo yengculaza ayilona ihlazo. Ngingathanda futhi ukuthi bazi ukuthi iyaphilisa ikwenza ube ngcono.

Amasu angasetshenziswa ukusekwa ngokomqondo nangokozwelo kubantu abakhubazekile, ukuthi abantu batshelwe bakhunjuzwe futhi ukuthi akulona ihlazo futhi akuyona int' embi ukukhubazeka, abazenzanga. Bakhunjuzwe ukuthi bahle, mabazithande bangasabi.

Abantu bagcina bengakwazi ukuhlela kahle umndeni ngenxa yokuthi bampofu, abanayo imali yokuthi bafundiseke kahle ngezokuhlela umndeni, noma balawule izimo zokuzala. Lokho kudala ukuthi bagcine umndeni ungasahleleki.

Lokhu wasekela isiguli ngempumelelo ngokuthi asikhumbuze ukuthi silandele sibambelele ohlotsheni lwaso lemithi yokulwa ne-TB ngaso sonke isikhathi.

Ngingaba nemicabango yokudinwa nemizwa yokudinwa, ngoba impilo yomuntu isihambile. Ngingacabanga ukuthi uhulumeni kudinga ukuthi abe nezindlela zokuthi ama-ambulensi asheshe afinyelele kubantu abadinga usizo .

Ngingakha, ngingakha noma ngingaklama indawo ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi abakhubazekile bakwazi isihlalo sabo sikwazi ukufinyelela lapho kumele sifinyelele khona. Izici engingazicabanga, isici sokukhubazeka ngokwemilenze, imilenze engasebenzi, ukukhubazeka kwezinzwane, ukukhubazeka ngezingalo.

Ngikhethe ukwenza lokhu ngoba umehluko kuzoba ukuthi izaguga angeke zisahamba ibanga elide. Lokho okudala ukuthi kube nomthelela omubi kwimpilo yezaguga. Kubalulekile ukuthi kube nomshayeli ozobathutha ukuze izaguga zingahambi ibanga elide uma ziya emtholampilo.

imikhiqizo yezempilo igunyaziwe yini iziphathimandla zezempilo. Ngoba lokho kuyaqinisekisa ukuthi leyo mikhiqizo ayibi nomthelela omubi kubathengi uma sebewusebenzisa.

Angiboni ukuthi ukubiza kwemithi emakhemisi ikona okudala ukuthi abantu baqhubeke nokusebenzisa amakhambi esintu. Abanye abantu bayakholelwa kumakhambi esintu futhi bayawethemba .

Izimangalo ezivamile ukuthi bayaqinisekisa ukuthi imikhiqizo iyabukhipha ubuthi emizimbeni, futhi bayaqinisekisa ukuthi kuhloliwe emalebhu ngokuthi bafake i-sticker thizeni.

Sizizwa sijabule kakhulu njengomphakathi kwazise phela sisendaweni yasemakhaya, izinto ezinjengalezi ziyaqala ukufika. Asizijwayele ngempela sizizwa sijabulile.

Abanakekeli basekhaya badlala indima yokuthi banakekele labo asebekhulile ababaphe uthando babanakekele babashintshe uma sebezenzela babafunze uma bedinga .

Into edala ukuthi ama-ambulensi athathe isikhathi eside ukufika uma ebizwa, ukuthi lide ibanga eliwahambayo ngaphambi kokuba lifike i-ambulensi kwisiguli nanokuthi baningi abantu abadinga usizo kanti ama-ambulensi awekho maningi.

Amakhambi emvelo engingawasebenzisa i-alamu, okuyitshe elisizayo ukulapha umkhuhlane, i-alamu.

Ngingamkhuthaza ngokuthi ngimtshele ukuthi alikho ihlazo ekuthatheni imithi ye-depression. Ngimkhuthaze ngokuthi ngimtshele ukuthi ngizobe nginaye ngesikhathi sonke ngizohlezi ngimeseka. Lokho kuzomenza azizwe engcono, ebese ephuza amaphilisi akhe.

Ngingamgqugquzela ukuthi aqhubeke ubambelele emithini yakhe ye-TB. Ngimuphe ithemba ngamazwi ami, ngimtshele ukuthi uzoluluma uma ethatha imithi yakhe ye-TB.